Ngokwam kungangcono ukuthi umse kwikhaya labantu abadala. Ngoba ungamqashela umntu wokumgcina endlini sogqiba angamphathi kakuhle umntu omdala xa sowungekho wena uye emisebenzini.

Mna ndingathi kubekho i-emergency alert systems ezenziwayo ngurhulumente kwaye nee-bridge zibe segangathweni oluphezulu kuba amanzi aphinde axakekise xa sewedlule kakhulu ezi bhriji.

Hayi isube ingezizo kwa ezi ezimbini. Xa uswelekelwe uswelekelwe ixhomekeka ukuthi umntu ekegula okanye usweleke ngengozi, hayi ukuba ngamashwa okanye ubumnyama.

Kwezinye iindawo baxatyisiwe kushiyana iindawo neendawo. Kodwa ke baxatyisiwe kakhulu ke bona ngoba xa befika kwiilayini zasezi bhanki siyabadedela baye phambili, babe phambili benze loo nto abayizeleyo, bathole uncedo kuqala kunathi njengoko sifike kuqala kwezo ndawo thina.

Kubalulekile ukuba wonke umntu agonyelwe iCOVID-nineteen okanye ezinye izifo. Namalungu osapho lwakho wonke kumele egomile ngoba ucole ukuthi omnye uvakatshile kanti akagomanga agqibele seke nikezela nalo bekengaka gomi, engakagonywa agqibe seke enayo naye esi sifo esi.

Yona iphosakele indlela bafundi enicinga ngayo ukuthi amantombazana adlwengulwa ngokuba banxibe kanjani, umntu uyazikhethela ukuthi unxiba kanjani wonke umntu unerayithi yakhe yokunxiba akho mntu ongamjaja okanye ambeke isigxeko sokuba unxiba kanjani. Aba bantu benza le mikhuba emibi ngabantu abanganazintliziyo. And kuloo nto baphilisa oosisi bethu noomama bethu kakubi kweli lizwe ngezi zenzo zabo ezimbi. Ngoku ndiyanicebisa mna ukuthi sanukuzifaka loo ngqondo kuni ngokuthi intombazana inxibe kanjani.

Kuba yingxaki kakhulu ngokuba ikliniki ikude ngelinye ixesha usube ungenayo imali yokubhekisa ekliniki. Nangoko ungekhe uhambe ngeenyawo zakho ezimbini ngoba zikude. Loo nto iyamchaphazelela umntu onjengam kule minyaka endikuyo ngoku.

Yeyabantu banengcinga ezingafaniyo. Abantu abanintsi abakholelwa kumayeza anka we-western medicine kweli xesha langoku. Abanye bakholelwa ngamayeza wesiNtu kodwa ke i-generic medication ngamayeza arayithi ayikuba ngawomgunyathi qha yile information abantu bayifumanayo bacingela ukuthi awekho semthethweni ngawomgunyathi loo mayeza.

Le nto iba nomthelela obuhlungu kakhulu ngoba kusuke kushote oonesi noogqirha kufumaniseke kwelinye ixesha ufike ekliniki ngo-eight ude ugoduke ngoo-five emalanga ngenxa kuthiwa ugqirha othile akekho, ugqirha wamazinyo akekho okanye waloo nto ethile ozawube uyizele wena ekliniki. Ayonto entle eluntwini tuu.

Kweli xesha langoku noko sekukhona ii-intanethi mna ndingasetsha okanye ndizame umntu ongakwazi ukuthetha naye malunga nale postpartum depression ukwazele angade akhubazeke ngengqondo.

Uqale ujonge ukuba xa ufika kule ndawo yesigameko umzekelo ukuba kutshayisene iimoto ukuba akukho nto ingabanga umlilo na njengepetroli, sogqiba xa sowugqibile ukujonga uthi hayi kulapho ke sowujonga umntu oyena olimeleyo. Ukuba kukhona olunye uncedo oludinga abanye abantu ungafowunela bona ke ngoku ukwazele bakhawuleze bafike umntu angade bavaleleke ezimotweni umzekelo iJaws of Life.

Ewe, ehlukile ezidolophini bakhawuleze bafike kwezi ndawo babizwe kuzo, kodwa ezilalini bathatha ixesha elide ke kuba kwezinye iilali iindlela eziya khona zimbi kakhulu.

Ngokucinga kwam bayalufumana uncedo kwezengqondo ngoba ke ngoku abantu abaninzi bebezawuyeka lowa msebenzi. Kodwa ukuba akunjalo ndiyacinga kufaneka ba ofarishwe ii-counselling kwazele bancedakale kule mibono abayibona endaweni yezigameko.

Into enganceda kakhulu kukuba idolophi nedolophi ibe ne-number yayo ye-ambulance, hayi laa nto kuthi xa ufowunela i-ambulance ibanjwe kwi-head kugqibele kungona bekudlulisela kuloo dolophu oyifunayo.

Ndingaziva buhlungu kakhulu kuba nam ndikuloo mgca omde onjalo. Kona ke kuyadingeka ukuba amava wethu kwelinye ixesha sisoloko siwadlulisela kubaphathi beendawo zethu kuye ii-services zibe ngcono kweli xesha langoku ezikliniki.

Kungangcono ukuba abantu bacaciselwe ngala mayeza okugonywa ngoba abanye basuke bengenalo ulwazi oluthe vetshe, ngaloo ndlela bazawusoloko bengafuni ukuthi bangonywe.

Kungafuneka kube khona ebantwini exesheni elinintsi bakhetha ukuthetha nabantu abangoomama. Kodwa oomama ingathi sebethe ukukhula, hayi aba abayi-youth ngoba aba bayi-youth banokubacingela ukuthi bangabajaja ngaloo ndlela bacinga ngayo.

Hayi, abantu abancinci abawasebenzisi ngendlela efana nabantu abadala amayeza wesiNtu ngoba amanye amayeza ayingozi kakhulu ebantwaneni.

Hayi, ayinagalelo elutheni ngoba yenziwa ngenyanga enye. Omnye umntu usube eyilibele kwenye inyanga. Kungangcono xa kuthiwa emva kweenyanga ezintathu enyakeni iye imane iba khona le nto yokuthi amadoda akhuthazwe ukuba aye kumaziko ezempilo.